Ukuveliswa kwamashishini amancinane kunegalelo elikhulu njengokuba xa ngaba usenza ishishini elincinane, wenza imisebenzi kwaye amaxabiso akho akazufana namaxabiso esedolophini. Kangangokuba abantu baza kuza kuwe kuzothengwa loo nto unayo kangangoko banako ngoba nabo bazama ukusindisa imali, bazama ukonga imali ukuze bangayi edolophini baphinde futhi bathenge izinto eziduru ngoba ukuya edolophini yimali. Ngoko ukuthenga kwaselokishini kwishishini elisaqalayo kunenzuzo kakhulu.

Ukuba iinkomo zithethe ndingathi ngumnqa lowo ngoba iinkomo azithethi kodwa ke loo nto leyo indenza ndirhalele into yokubana nyhani nyhani inokuba zithetha ngantoni. Mhlawumbi zithetha ngabantu okanye zizityela nje ingca ziphumelele? Kodwa iinkomo azithethi. Xa zizodwa kusenokuba ziyatya okanye ziphumile okanye ke ngendlela ezithetha ngayo kusenokuba xa zikhala ziyathetha, kusenokwenzeka. Kodwa ke ngumnqa ukubana iinkomo zithethe.

Kwindawo endihlala kuyo komile kakhulu ayondawo edla ngokuthetha maxesha manintsi nalapho ithi yathi kwakunetha kuphinde kome kwakhona ngoba ayinethi ixesha elide. Ngoku ke, iziqhamo endingazityala apha ezisenokukhula kusenokwenzeka ukubana zii-olives, ikwaziiorenji neelemoni kwakhona ngoba ziyakwazi ukuadaptha kwi-climate leyo ezikuyo.

Ezam iingcinga zithi bayayidinga imfundo esesikweni. Qaphela oku, xa ngaba ungafundiswanga nto, uzokwazi ntoni? Kwaye ke ezinye izinto kufuneka ube nokucinga kwemfundo ukuze ukwazi ukuzenza so iingcinga zam ngesi statement zithi bayayidinga imfundo esesikweni ukuze bazazi ezinye izinto njengokufunda iikhontrakthi xa ngaba beqashwa nazo zonke iintlobo ntlobo zezityalo xa ngaba bebhatala phantsi. Oko akukwazeki ubana ukwazi ngaphandle kwemfundo esesikweni.

Ukutyala kudinga abasebenzi kwaye ke nokubiza kakhulu kwezinye zeziqhamo zokutyalwa ikwayenye into yokubana abantu bangakwazi ukuziphilisa ngale ndlela yokulima nomhlaba wakhona yenye yezinto ezenza ubana kube nzima ukubana umntu alime. Kwaye ke ezinye izinto zezi zifuna ii-chemicals ezininzi kwaye ke umntu lowo ezilalini angenakufikelela kuzo ezinye zazo, yiloo nto kuye kube nzima. Umhlaba nawo udinga unakekelwa.

Imithi iyancedisa kumoya kwaye ke nalapho ugcina iimpilo zezinye izilwanyana eziphila endle, kwalapho futhi wenza amathuba emisebenzi. Kaloku iinkuni ziyabaliswa kwaye ke abanye abantu bayazithenga iinkuni, nto leyo ezisa imali kurhwebo lwaseMzantsi Afrika. Zezo iingenelelo zokulima amahlathi.

Mna ndingathanda lo umsebenzi wokujonga izilwanyana. Ndiyathanda xa ngaba imfuyo isanda. Ekwandeni kwayo imfuyo uyawuthi ufumane ingeniso eninzi xa ngaba uthengisa. Kwaye ke nenyama uyakwazi uyithengisa sele ixheliwe imfuyo leyo uze uthengise ungumfama. Yingeniso enkulu kakhulu leyo kwaye ke intle nemali.

Masiqale kule yenza kube lula ukubana ispinatshi sikhule. Xa ngaba utyalile ngemva, egadini yakho yangasemva umhlaba wakho xa umhle kulula ukubana isityalo sakho ze sikhule kwaye ke nokuba ithi amazinga obushushu ngasemva uwagadile ukuze isipinatshi sakho ze singatshi, anganyukeli ngaphaya ko- twenty-five degrees celsius amazinga akho obushushu kungenje, xa ngaba kunjalo sisithethe isipinatshi sakho sibe, sibe sethunzini ukuze ilawuleke i-temperature. Into eyenza ukuba kube nzima uba sikhule isipinatshi ngamazinga obushushu laa enza into yobana isipinatshi singakhuli nokubanda kakhulu nomhlaba ombi.

Imfuyo xa igula uyawuthi uyibone ngoba ingatyi kakhulu, ubone nalapha ekuphefumleni into yokubana iphefumla nzima. Ubulongwe bayo buyatshintsha umbala kwaye nayo nje emzimbeni seyihamba tyokotyoko ayisabonisi kuba nomdlanga. Yiloo nto ke siye sibone, sibona kanjalo into yokubana izilwanyana ezi, imfuyo iyagula ngoba ihamba kancinci okanye uyifumane ibuthisile, xa ibuthisile ke kulapho uzawubona khona ubana igula nyhani ngokwenene.